Go dirisa kgotsa micro lending go ka dira gore o nne le gatelelo ya dinako tsotlhe ya madi, e ka nna e le kwa godimo e leng gore o tla lefa dintlha tse di kwa godimo go feta boleng jwa koloi. Koloi e e dirisitsweng pele e ka nna le matshwao a a kwa godimo a go dirisiwa e leng gore e ka nna le mathata a a kwa godimo. Ballon payment-e e ka nna e le kwa godimo e leng gore o tla lefa e kgolo ka nako e e rileng, go sa kgone go lefa ya ballon payment go ka dira gore o nne le dikgatelelo tsa dinako tsotlhe.

Go dirisa tsamaiso ya digital-e go ka thusa go kopa meputso ya malwetsi ka tsela e e siameng le e tlhokang nako e e kwa tlase, go oketsa tshedimosetso ka meputso ya malwetsi le tsamaiso ya yone go ka thusa batho go itse gore ke eng, go baakanya tsa tsamaiso ya go kopa meputso ya malwetsi go ka thusa go fokotsa nako ya go kopa le go thusa batho go bona meputso ya malwetsi ka tsela e e siameng.

Bareki ba ka akanya boleng jwa koloi le gore e ka jang, bareki ba ka lekanya melemo ya go reka koloi e e dirisitsweng le mathata a ka nnang teng. Bareki ba ka dira tlhatlhobo ya koloi go bona gore e ka jang. Bareki ba ka akanya ditshwantsho tsa go reka koloi e dirisitsweng le go itse gore ke eng.

a ka thusa batho go tlhaloganya melemo ya diakhaonto tsa polokelo tse di sa dueleng lekgetho, a ka baakanya wa go thusa batho go beeletsa ka tsela e e siameng. a ka thusa batho go itse gore diakhaonto tsa polokelo tse di sa dueleng lekgetho di ka thusa jang.

Ga o sa tlhole o bereka o ka dira jaana o itsise UIF gore ga o sa tlhole o bereka ka go ya go ofising ya UIF kgotsa ka internet-eng. O kopa madi UIF go thusa ka matshwenyo a gago, o latela tsamaiso ya UIF go bona gore o tla bona madi a gago ka tsela e e siameng.

Go amogela ka ya puso ka mobile money go ka nna le dikotsi tse di latelang ditshupiso tsa mobile money di ka nna le dikotsi tsa go utswiwa kgotsa go dirisiwa ka tsela e e sa siamang, go ka nna le matshwao a go sa kgone go bona madi fa mobile money e sa direng sentle, ditshupitso tsa mobile money e di ka dirisiwa ka tsela e e sa siamang fa e sa bolokegile sentle.

Ditlankana tsa polokelo di thusa go boloka madi le go dira ditshenyegelo ka tsela e e siameng. Ditlankana tsa polokelo di ka thusa go dira ditshenyegelo tsa motlha kgotsa tsa kgwedi le kgwedi. Ditlankana tsa polokelo di ka thusa go boloka madi a gago le go go thusa go dira ditshenyegelo ka tsela e e siameng.

Fa o dira tshwetso fa gare ga go dirisa madi a a rileng go sa le gale kgotsa go tlhopha go duela ka ballon-i akanyetsa dilo tse di latelang. Fa o na le madi a a leng teng go ka nna botoka go duela pele ga nako go tila dituediso tsa mokotso, fa go sa nna jalo thulaganyo ya go duela ka e ka nna ya laolega botoka.

Go nna le tshedimosetso e e tlhamaletseng mo thulaganyong ya tsa UIF, letlole la insurance ya botlhokatiro go botlhokwa thata e thusa go netefatsa gore ba kopa tshedimosetso ba tlhaloganya ditlhokego, ditsamaiso, le mela ya nako, go fokotsa tlhakatlhakano le ditiego tse di ka nnang teng. Tshedimosetso e e tlhapileng gape e kgontsha ba kopa tshedimosetso go tlamela ka ditokomane le tshedimosetso e e tlhokegang go oketsa kgonagalo ya di tse di atlegileng.